Idlala indima ekulu ikoro yezokulima eSewula Afrika namathuba abemanengi khulu ngombana esele bathuthukileko esele baphambili bayakghona ukuthuthukisa abasakhasako kwekorweni le yezokulima, yingakho ngivuma bonyana iye iyawavula amathuba wemsebenzi ngombana sele babanengi khulu abantu abafune imisebenzi ngaphasi kwalekoro.

Ukutjhisa khulu kwelanga kuziphatha kumbi khulu iintjalo ngombana azisakhuli kuhle ngombana iintjalo zitlhoga amanzi kuze zikhule kuhle nazingatjhiswa khulu lilanga azisazokukarisa ene azikazukukhula kuhle enezinye azikazukuphuma kuhle.

Awa ngiyaphikisa ngombana nami ngihlezi emaplasini, bakhona abasebenzi bengibabona abalitholi isizo elirhabako labasebenzi ngombana izinto ezinengi zingedrobheni, emaplasini azikho izintro zinengi kutjhoda ituthuko khulu.

Isiwezulu ngugabhogo, ngilokha makubamakhaza khulu kube nento ekhithikako kuthithike into ngathi isamatje bese iqinile, ibanga ukuthi kube makhaza khulu ndawo zoke.

Mina ngibona bonyana kungaba malunga amahlanu, ngibona kulinani elifaneleko ukuthi bangahlala bebasebenze kilo iplasi, bakwazi ukurhelebhana ng'khaya ngakho koke izinto abazitlhogako njengomndeni.

Amadamu alisizo khulu emphakathini ngombana ngiwo asilethela amanzi bonyana sikwazi sifumana amanzi njengomphakathi, ngaphandle kwawo singatlhaga khulu, begodu amaphilwethu angeze akhamba kuhle ngaphandle kwamadamu emphakathini.

libarhelebha khulu bangalidla, abanye bahlale, bangabuya balithengise bazithuthukise epilweni, bazithomele amabhizinisi ngalo ibisi.

Iye angarhelebha, angarhelebha khulu, begodu kungaba ncono nababhore amanzi emaplasini kungaba nomthelela ngombana nalaba abanamabhizinisi emaplasini barhelebheke khulu.

Ngokubona kwami isisombululo kukuthi abantu abatjha kwanje abafunde ngezokulima, bathi nabasese seskolweni bathathe iimfundo zezokulima.

Iye urhulumende unawo amahlelo wokuthuthukisa zokulima ngombana uyakwazi ukunikela iinarha zangaphandle iintjalo zangapha endani uzuze ngokwenza njalo.

Ngokubona kwami sekutjhuguluke khulu kwanje akusafani nalokha ngesikhathi sabogogo ende kwanje nezinto sezidura khulu.

Iye bangadlala indima ekulu khulu ngombana abomma banje sebasebenza njengabobaba, akusafani njengalokha sithi abobaba babe ngaphambili, abomma nathi sesizmisele eentweni ezinengi nokukhulasa umnotho eSewula Afrika.

Umtjhiso mkhulu khulu izinto ezinengi ngizibone, iintjalo ezinengi ngizibone zingakarisi lonyaka okutjho khona ukuthi kutjhisa khulu kusibulalela iintjalo ngobunengi.

Sithelo esibubende ngaphakathi esimhlophe endani esirondo endeni ngaphakathi sinentanga namanzi.

Iye azakukghona ukuqalana namatjhuguluko wobujamo bezulobu, ngombana imithangala yakhona mikhulu ingakho ngithi ingakghona ukuqalana namatjhuguluko wobujamo bezulu

Ubungozi bamadamu kulokha nakangagcwala endan amanzi atjhinge ngemanzini kurhurhuleke imizi namtjhana kurhurhuleke indlela, abantu bangakghoni ukukhamba.

Indima eqakathekileko engadlalwa ngurhulumende nofana mbuso kukobanyana babasekele ngeensetjenziswa nangemali yokubarhelebha.

Ispinatjhi siqinisa umzimba begodu sivikela umuntu bonyana angaphathwa mgomani.

Ngicabanga bonyana kungamele batjale hlanu kwamadamu namtjhana hlanu kwala babhore khona amanzi kuze iintjalo zithole amanzi ngobuduze nakungenzeka bonyana izulu alini.

Iye kuqakathekile ngombana siyavikeleka kamanye amalwelwe begodu anezakhamzimba aqinisa imzimba.

Abantu abatjha bangakhuthazwa ngokuthi bavulelwe iminyango la bangafunda khona ngezokulima ngiyo into engabakhuthaza khulu.

Umuntu osebenza eplasini akukafuzi bonyana adoselwe imali yomrholo lokha nakangakaphumeleli emsebenzini ngombana nakabikileko akutlhogeki bonyana adoselwe imali.

Imirorho eyandise ukutjalwa ehlobo lirude nespinatjhi.

Sithelo esirondo, esibubende ngaphandle, ngaphakathi sihlaza satjani sineentanga ezinzima.

Iye ziyawukhulisa ngombana zinengi izinto ezenziwako ngeentjalo.

Kutlhoga ulwazi nokufundiswa ngendlela efaneleko.

Iye ngicabanga bona mhlambe nakungenzeka eentjalwenapha kube nento ekuvalwa ngayo njengamanede umtjhiso lo ungafiki phezu kweentjalo.

Ngibona ukuthi abantu abatjha nabangahlonyiswa ngamakgho-nofundwa aneleko wezokulima bangazibandakanya khulu banengi abanekareko tle. ekorweni yezokulima.

Iye itheknoloji yakhathesi yokuthelelela iyasiza ekongeni amanzi khulu.

Into engenziwa ukwenzela bona amadamu akghone ukumumatha amanzi ngithi umphakathi singasebenzisi amanzi khulu nalokha kungatlhogekiko.

Iye kukatelelekile ukuthi wokumlimu azibhorele amanzi wokuthelelela nokuseza ifuyo.

Ngimuphi umehluko olethwa yindlela etja yokuthelelela amasimu amakhulu nakulinganiswa nendlela yaphambilini. Ngibone indlela yaphambilini bebalinda bonyana izulu line.

Iye umsebenzi mele enze isiqiniseko bonyana abasebenzi bavikelekile nakuna izulu ngombana nakangenzi njalo bazakugula nabanganethwa lizulu.

Iinthelo okateleleke bona uzipheke ngaphambi kobana uzidle ngamanye wamahabhula.

Kukatelelekile bona umnikazi weplasi ahlomise ngezambatho ezivikela izulu lokha nakuna izulu ngesikhathi somsebenzi ngombana abasebenzi nabanganazo izambatho ezivikela izulu bangagula.

Iye, kuliqiniso ngombana eLimpopo ungafumana abathengi abanengi khulu kune-Gauteng, kula ungazuza khona begodu nebhizinisakho ingakhula khudlwana.

Into ongayenza kukobana uhlale uthelelela, uzithelelela wena, ungalindi izulu bona line.

Iye, mina ngokubona kwami ngibona bona, kungaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha.

Ikambiso bona uyilandele kufunisisa ngeentolo eziseduze bona ziyatlhoga ukuthengisa isiphila namabele begodu uhlale nabo, wenze ilandelela nangentengo ozokuthengisa ngayo isiphila namabele.

Ungayithola emakhamphanini asaplaya imbewu.

Mina ngibona ngathi ayathengeka lapha ngesifundeni seTjingalanga Kapa.

Usutha khulu nawudle isiphila begodu kuba ngathi uqunjelwe.

Ngendaweni yangekhethu ama-avakhado akafumaneki lula.

Umraro ungaba sekudleli ezikudlako namkha zingaba nobulwelwe obuthize.

Mina ngibona kunganamraro bona uzihlaba nasele zineminyaka emingaki.

Inyama yakhona izokudleka njengenyama yeenkomo ezinye. Akuzukuba nomehluko bona yikomo yelokitjhini namkha yikomo yekhaya, inyama seyinyama.

Kufanele uziphe amanzi ahlanzekileko ngamalanga begodu ungazipha netswayi namabele.

Kungabangelwa yindlela ozihlabe ngayo namkha yi-injection oyisebenzisileko ngesikhathi uhlaba iinkomo.

Ngokubona kwami, ngibona ngathi akusiyindlela elungileko ngombana inyama yakhona angeze yaba nepilo.

Iye, iyangokuthi ihlatjwe ngubani. Abantu abafani, omunye uyayihlabi ibeyimbi, omunye ayihlabe ibemnandi.

Awa, ngokubona kwami ngibona kungakaqakatheki lokho bona ezinye zihlale zodwa ezinye zihlale zodwa. Kulungile zihlale esibayeni sinye.

La bangazithenga khulu, KwaNdebele eMpumalanga.

Amathambo ungawathengisela umphakathi abantu abaseduze nala ungakhona, kula ibhizinisakho yamathambo ingakhamba khulu khona.

Ngicabanga bona angekhe yathengiseka inyama yekomo ehlatjwe sele idiniwe.

Iye, ngicabanga bona zidla ngokwaneleko ngombana ngesimbi yethoba kusekuseni khulu begodu nazizokubuya ngesimbi yesine kulungile.

Iye, mina ngibona kulungile bona zidle ebusuku nemini.

Kungabangelwa bona iinkomo lezo uzithengisa sele zizidala, nasele zizidala ziba namafutha amanengi ukudlula lezi ezisesencani namkha ukudla ezikudlalako ngikho okubanga amafutha enyameni.

Kulunge khulu bona uziqale imihlobo le yoke ngesibayeni sinye.

Awa, lapho mina ngicabanga bona akwenzi umehluko bona uzikhambisa ngeenyawo namkha uzikhambisa ngeenlori na.

Mina okungcono ngibona lokha nawuzivulelako zikhamba ibanga elide, ziye emadlelweni, zibuye malanga ntambama.

Iyo ngingazifunela udorhodere weenlwane namkha ngizithengise.

Into ongayenza, ungafuna omunye udorhodere namkha ufunisise, ubuze ebantwini ukuthi bona kukuphi la ungathola khona udorhodere ongakujovela iinkomo.

Ngibona kungcono bona ubatjele bona balinde amalangana, uzifake isihlahla somkhaza.

Mina ngicabanga bona kufuze uzise kabili namkha kathathu ngonyaka edibhini.

Mina ngithi woke ummango uyafana. Into eqakathekileko bona zithole amanzi zithole nokudla.

Ngibona kusikhathi esilungileko leso, silinge khulu bona ungathoma uwakhulise.

Awa, angiboni bona kubangela bona zonde.

Ngokubona kwami, ngibona kufana, kuyinto yinye, ukusenga ngomtjhini nangokusenga ngezandla.

Ngibona kungcono ulethe ezinye ezizoyilekelela.

Azikhethi ubulili, kufanele uzifuye zoke.

Ngibona inyamakhona izokudleka ngombana ekadeni bevele balima ngazo iinkomo, babuye bazidle kunganamraro.

Into engingayenza kukobana ngithinte umNyango wezokuLima bona ungisize ngehlekelele engiveleleko.

Kungabangelwa bona yindawo olime kiyo namkha kungatheleleli ngendlela efaneleko.

Ngokubona kwami, ngibona ngathi siphila esimhlophe esithengwa khulu.